Hore batjha ba kgone ho bapala le ba bang ba tshwanetse ho hlompha ho ba le hlompho ba nne le mamello ba kgone ho itshwara hantle bathong.

Bana ba rona ba tshwanetse ho ja dijo tse hantle jaaka meroho le tse ding tse tshwanang le bo di-fruits hore ba kgone ho ho atleha bophelong.

Mobini oo ke mo ratang ke Desmond Dube ka ho nne o nkgopotsa Modimo mo a leng teng ebile o nruta le tsa baebele.

Ka matsatsi a ka a phomolo nka rata ho isa ba lelapa la ka ko Durban re ye ho lo bapala beach soccer le beach soccer ha na ke eng beach soccer eya ka ha nne ke ntho e ntse ke batla ho etsa kgale kgale.

Sehlopha hore se be le tjhelete se tshwanetse ho win-a di-club le di tournament e tse ngata ngata ka ho nne team e sehlopha se sa kgoneng ho ahola di-cup di-tournament e ka se kgone ho ba le tjhelete. Le babapadi ba yone ba tla tsamaya ba bang ba tla rekiwa ke dihlopha tse ding hape.

Ha sehlopha sa ka sa Afrika Borwa se ka hlola dihlopha tse ding ko World Cup nka itumela haholo ha ka ho nne ke tlabe ke bona hore se ya sehlopha sa ka sa ikatisa ka nnete ebile ke kgona ho itumela jaaka je ka ma Afrika Borwa. Ha sehlopha sa me sa bolo se kgona ho bapala hantle ho kgatlisa tse ding.

Qete ho tseba papadi nakong ya ka ya sekolo e ne le ho sa ye ho ikatisa ha o tshwanetse ho ikatisa ebile ho ka ne ke sa kgotsofala ka ho nne a ka kgona le ho tswella pele.

Ha ho batleha hore bana ba ba ba bapale di-game tsa VR letsatsi lena kaofela ka ho nne ba tshwanetse ho cleaner ba ba bale ba sebetse le di-home work tsa bone ha ntse ba dutse ba shebile di-game tsa bone tsa VR ba tla senyehellwa ke nako ya ho etsa dilo tse tshwanetseng hore di etsiwe ka tlung.

Kgale kwa banna e ne e le bona ba shebuwang tje ka batho ba hodimo ho basadi. Jwale jwanong re kgona ho e lokisa nthwena ya ho sheba banna ho hlola basadi ho dipapading.

Ha ne sa bane ke le monyane ne ke rata ho bapala bolo haholo ka ha nne ke ne ke rata ebile ntate ntate wa ka o nang o ne a rata ho ho shebisa dipapadi tsa Orlando Pirates ho shebella dipapadi tseo ke tsona tse entseng hore ke rate ho bapala bolo. Ebile ntate wa ka o ne a mpha support-o a nthekela di-cocks le diskhindi hore ke kgone ho kena sehlopheng.

Ko bolong e ne ke e bapala. Ke bone hore ho ithabisa ho teng le ho hlodisana ka bolo, empa ho sa lwane ho monate ho bapala bolo ho bapalla ditshomi tsa hao ebile ho etsa hore o behe ditshomi tse dintjha o tsebe le batho ebile o tsebe ebile le ba ruta le ho hlompha le ho phela di ground-ong.

Ha ho ha hona ntho e monate sekolong ho feta ditlhodisano papading, ha ho sa tsotellehe ho se bapadi kapa mosebetsing.

Ho bapala ha wa tshwanela ho bapala di-game mo mohaleng wa hao le mo tseleng, ka hobane o ka hlakana le kotsi ya dikoloi tseo di ka o thulang kapa o thole motho a wele kae kapa wena o ka wela fatshe o ka o ka kgobala.

Le ha ho tlwaelehile dipapadi jwalo ka ha ho ka ba monate ho kgona ho e qoba ka nako e nngwe o tla hloleha jwalo ka moatlelete.

Di-game tse ne re di bapala dishopong haholo tse re di bapala ka tjhelete e bitswang five pop fifty cent di-game tseo e ne le Game of fighters e le Street Fighters le e nngwe e ne re e bitsa Maatstaf ka sekgowa e bitswa Cadillac and Dinasours.